Valawuri va rihanyo, va fanele ku dyondzisa vaakatiko hi ta mahanyelo ya kahle, swakudya dya swa kahle leswi faneleke swi dyiwa hi munhu Ku papalata leswaku ku va na mavabyi kumbe ku va munhu a vabya nkarhi na nkarhi.

A ndzi ta pfula e kheyisi, ndzi ya emaphoriseni leswaku va ndzi pfuna. a ndzi ta fonela na ti-support system leti nga kona laha South Africa ndzi kombela ku pfuniwa.

Ndzi nga hlawula swa ndhavuko. Hikuva hi swona leswi ndzi swi tshembaka swinene, ku ri na swa manguva lawa.

Ku na mfukuzana ya mavele ku va na mfukuzana ya mahawu.

Ku va hi va hlohletelo swinene, na ku va dyondzisa hi nkoka wo teka mirhi ya vona kumbe maphilisi ya vona hi nkarhi.

Ku va va papalata ku endla swa masangu, na ku va va papalata ku khumba ngati ya vanhu van'wana. Na ku va va tirhisa swilo kumbe switirhisiwa swo sivela HIV.

Swi swi endla leswaku vutomi bya vona byi tika swinene hikuva, a va titwi va amukelekile etindhawini teleto.

Hi swona. Hikuva swigevenga a swi ti funengeta xikandza, kambe a swi nga tiveki leswaku i swigevenga hikuva nawu a wu vula swona ku va hi tisirhelela.

Mavabyi ya mukhuhlwani. Naswona ya nga siveriwa hi ku va vana va sawutisiwa, kumbe ku va va teka mirhi leyi faneleke loko va khomiwe hi mukhuhlwani.

Ndzi vona onge mfumo wu nga thola vatimeri va ndzilo lava ringaneleke. Leswaku va kota ku andzisa vukorhokeri bya vona, ku fikelela na le matikoxikaya.

Vuhlayiseki bya rihanyo ra phurayivhete. Hikuva va tirha hi ku ti khandla swinene, va tirha hi ntiyiso swinene. Kambe eka rihanyo ra mfumo vo ti endlela ntsena.

Swi ya hi muxaka wa mavabyi. Mavabyi yo tanihi ya ndhavuko ya lava mirhi ya xintu. Kambe mavabyi lawa ya toloveriweke ya siku na siku ya nga tshunguleka hi mirhi ya xilungu.

Ku na men's health program na program ya vavanuna ya circumcision.

Ku va hi papalata ku chayela hi pyopyile, na ku va hi papalata ku chayela hi karhele, na ku va hi papalata ku chayela hi rivilo ra le henhla.

Leswaku maphorisa ya ta ya ta ku pfuna, naswona ya ta teka xitatimende xa leswi humeleleke. Naswona ku ta endla leswaku vuhlayiseki bya wena byi kona.

Leswi swi ta endla leswaku na vona va titwa va amukelekile etindhawini, naswona swi ta antswisa vutomi bya vona hikuva swihambukelo i swa nkoka swinene.

Ku pandza hi nhloko, ku titwa u tshama u karhele swinene, ku tikeriwa swinene embilwini.

Hikuva insulin-i yi pfuna ku lawula vuvabyi bya chukela emirini wa munhu. Leswi endlaka leswaku a hanya nkarhinyana wo leha.

Ndzi nga vutisa leswaku xana xiengetelo xa rihanyo xexo xi apuruvhiwile xana ke? Ndzi nga tlhela ndzi vutisa leswaku xana yi kona dyondzo xi ya science leyi nga endliwa ku kambisisa rihanyo na ku tshembeka na leswaku vanhu va hlayisekile ku va va xi tirhisa xana?

Ina hikuva, mavabyi yan'wana ya tshunguleka hi mirhi ya xintu. Kambe mavabyi yan'wana ya tshunguleka hi mirhi ya manguva lawa.

Hikuva hi papalata ku dzaha mafole, na ku endla leswaku ndhawu leyi tshamaka ka yona yi tshama yi basile swinene minkarhi hinkwayo.

Mfumo wu fanele ku tisa mirhi leyi ringaneleke ku hlayisa vanhu hi ku ya hi nhlayo ya community yeleyo.

Ina hikuva, vo tala va teka mirhi ya HIV na AIDS hi ku ringanela.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka ku va vavanuna va yimbisiwa, hikuva swi endla leswaku va papalata ku koka mavabyi hi xihatla.

E-e ndzi vona swi hoxekile swinene. Hikuva tindlela leti vakokwana a va endla tona, a ti endla leswaku swilo swa vona swi famba kahle, va hanya kahle. Kambe loko hina hi baleka swi endla leswaku swilo swa hina swi pfaleka, swilo swa hina swi onhaka, swilo swa hina swi nga fambi hi ndlela ya kahle.

Swi kona hi ntiyiso. Hikuva ku na swilo swin'wanyana swo fana na loko munhu a loveriwile, kumbe munhu a humeriwile hi khwiri swi vangela na makhombo swinene loko munhu a nga zi a ti basisiwile kumbe a nga zanga a hlambisiwa. Makhombo ya kona ku nga va ku swilo swa yena swi pfaleka, swilo swa yena swi nga ha fambi hi ndlela leyi a swi famba hi yona, na vanhu lava nga le kusuhi na yena a va vangela mabadi. A va na munyama, a nga lahlekeriwa na hi mintirho.

Swakudya leswi pfunaka vana ku va va kota ku dyondza, i mihandzu, matsavu, matandza, na masi na swakudya swin'wana na swin'wana swo aka miri leswi nga leswi nga leswi nga ka nga swi nga tikiseli vana miehleketo, swo hava chukele.

Ku va vanhu va papalata vukanganyisi byo tani, vanhu va fanele ku sungula va endla vulavisisi bya ti-product teleto kumbe service yeleyo. Va va tlhela va lavisisa leswaku khamphani yaleyo yi endlaka swilo sweswo yi rhejisitariwile kumbe njhani na. Va tlhela va lavisisa ku khamphani yaleyi yi swi endlaka, yi le nawini ke. Va tlhela va endla na vulavisisi bya leswaku va kuma va kuma vuxokoxoko kumbe ntiyiso wa leswaku swilo leswiya swi ringetiwile na hi madokodela na ti-scientist, ku tiyisisa leswaku swi lulamerile ku va switirhisiwa hi vanhu.

E, ina swa fanele ku va munhu a paluxa mahungu lawa eka vanhu hinkwavo. Hikuva va ta kota ku va va tisirhelela, va ti hlayisa, na leswaku va swi tiva leswaku munhu loyi u khomiwe hi vuvabyi bya COVID. Naswona a va fanelanga ku tshama na yena minkarhi hinkwayo, a va fanelanga ku n'wi tshinelela hikuva va nga tluleriwa hi vuvabyi lebyi.

A ndzi nge khomeki kahle hikuva, munhu un'wana na un'wana u fanele ku tshama na ndyangu wa yena. Kambe ekaya ra vadyuhari a ku na ndyangu wa mina. Leswi swi nga ndzi tshikelela swinene emiehleketweni, swi nga endla onge a ndza ha fanelangi ku tshama na maxaka ya mina. Swi nga endla leswaku ungari maxaka ya mina se ma ndzi hikuva se ndzi dyuharile. Swi nga ndzi vavisa swinene.

Munhu loyi a nga khomiwa hi vuvabyi bya mfukuzana, hi nga n'wi kombisa rirhandzu hi ku va hi vulavula na yena hi ndlela ya kahle, hi ndlela ya rirhandzu leswaku a nga titwi a hlawulekile. Na ku va hi n'wi khutaza leswaku a endla swa kahle, a dya swa kahle, na ku va hi n'wi khutaza ku va a tiyisela eka vuvabyi bya yena. Na ku va hi n'wi khutaza eka leswi swi nga endliwaka ku va yi hunguteka kumbe ku va yi yi yi yi siveriwa kumbe ku va yi yi yi hluriwa, na ku va hi n'wi pfuna eka migingiriko ya yena ya siku na siku, hi n'wi nyika sapoto.

Madokodela yo ka ya nga ri nawini a ya rejistariwanga, naswona a va na timfanelo to helela ku va va endla vukorhokeri kumbe ntirho wa vudokodela. Kambe madokodela lava nga le nawini va regisitariwile, naswona va na tona timfanelo to tanihi degree ya medicine kumbe degree ka swa vutshunguri bya leswi va nga thwasela swona.

Ku va maphilisi ma fanele ya tirha leswi ya faneleke a tirha swona emirini. Naswona ku va munhu a landzelela swiletelo swi endla leswaku ku papalata rihanyo kumbe leswi swi nga tshikaka swi va kona hi ku va munhu a nga nwi maphilisi ku ya hi mfanelo.

Maphilisi lawa ya kahle hikuva ya sivela leswaku ku va na vana lava nga lavekeki. Kambe naswona a ya kahle hikuva ya onha miri ya va xisati, naswona van'wani ya va vabyisa, naswona van'wani a va khomeki kahle hikwalaho ka maphilisi lawa.

Vatirhi va xilamulelamhangu i vatirhi lava hlawulekeke swinene. I vatirhi lava hatlaka va fika laha ku nga na nghozi, kumbe laha ku nga na khombo kona. Hi vona vanhu va va nga khoma vutomi, hi vona vinyi va vutomi, ende hi vona lava va endlaka leswaku vanhu va hlayiseka emagondzweni, emakaya na hinkwakohinkwako.

Vavanuna vo tala va chava ku vulavula hi ntshikelelo wa mianakanyo ya vona, hikuva va chava ku hlekuriwa. Naswona va tshemba leswaku loko vo famba va kombela ku pfuniwa kumbe va famba va kombela mpfuno, swi nga endla leswaku va nga ha hlonipheki, swi nga endla leswaku va va langutela hansi.

A hi swona leswi vatswari vo tala va swi ehleketaka. Hikuva dyondzo ya ta masangu exikolweni, yi endla leswaku vana va tisirhelela va tiva vubihi byo endla masangu va ha ri vana, va tlhela va dyondza na leswi va faneleke va swi endla loko va lava ku endla masangu. Ku va va tisirhelela eka mavabyi na le ka makhwiri.

Ndzi nga vutisa vaongori leswaku va ndzi byela muxaka wa tindlela leti nga kona, naswona va tlhela va ndzi byela vubihi na vu na vu kahle bya tindlela leti ndzi nga si ni nga si hlawula.

Ina vavabyi va tele eswibedhlele hikuva hi na swibedhlele switsongo emugangeni wa ka hina ende miganga yi tele leswi endlaka leswaku vanhu vo tala va ya tlimbana eka xibedhlele xin'we va lava vukorhokeri.

Mina ndzi tshama ndzi twa xitori xa un'wana loyi a nga xava maphilisi yo tshwisa mukhava kambe maphilisi lamaya a ya zanga ya tirha nakatsongo a ku ri maphilisi ya vuxisi.

HIV yi nga nghena munhu hi ku khoma ngati ya munhu loyi a nga na HIV ku ve munhu loyi a yi khomaka u na swivati kumbe i na timbanga leti nga pfuleka HIV yi nga tlhela yi nghena futhi hi ku endla masangu ehandle ko tisirhelela na munhu loyi a nga na HIV.

Vukorhokeri lebyi byi hakela hi mali ya mfumo hikuva hi xitalo ta swona ku hakela Department ya Social Development.

A ya tshamisekanga swinene hikuva leswi swi nga endla leswaku vanhu vo tala se va sungula ku hanya hi maphilisi leswi swi nga ta endla leswaku ku kuma maphilisi ku va ntirho makumelo ya maphilisi ma ta va se ma ri ma tsanana maphilisi na mfumo wu nge he swi koti ku nyikela kumbe ku phakela maphilisi vanhu hinkwavo hikuva vanhu lava va nga ta va se va tirhisa maphilisi va ta va va tele swinene ku hundza nhlayo leyi mfumo yi kotaka ku va pfuna.

Eka mina ntirho wo hlangana na lava hundzeke wu na nkoka swinene hikuva hi ku ya hi ndhavuko wa ka hina hi na ha phahla xin'wana na xin'wana lexi xi endliwaka ha phahla na mavabyi ha ma phahla leswaku loko ku ri loko ku ri ku va lava ku laphiwa hi xintima ma ya ma lapheki na loko ingaku ma lava ku laphiwa hi tindlela ta xilungu to ya titliliniki no ya eswibedhlele naswona a swi tirhi eka munhu yaloye.

E-e a swi pfumeleleki hikuva hi nkarhi wa quarantine swi vula leswaku munhu yaloye u fanele a tshama a ri yexe naswona a nga fanelanga a tshama na vanhu van'wani kumbe ku hlangana na vanhu van'wana leswi endlaka leswaku na ku khandziya swo famba swa mani na mani a nga pfumeleleki hikuva swi nga endla leswaku a tluleta van'wanyana.

Hi xitalo vanhu lava nga na vutsoniwa kambe va hanya eka vutomi byo ka byi nga nyawuri hi xitalo a va koti ku kuma vukorhokeri lebyinene na nhlayiso leyi va faneleke ku kuma yona swin'wana swi endla leswaku vutomi bya vona byi va tikela swinene hikokwalaho ko pfumela ko pfumala switirhisiwa swo hi ti-wheelchair ti-crunches na tinhonga to famba hi tona na swin'wana na swin'wana swo kota ku seketela vutsoniwa bya vona.

Manana wa n'wana a nga va a ri munhu wo ka a nga ri na rirhandzu na ku twela vusiwana eka vana va yena hikuva tindlela to sivela leswaku n'wana a nga beburiwa na HIV loko mutswari a ri na HIV ti kona naswona ta tirha swinene kambe mina n'wana loyi ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a teka maphilisi ya yena a teka treatment ya yena kahle ku va a va na rihanyo lerinene.

Ndzi nga tsundzuxa vaaki leswaku nomboro ya xihatla i nomboro leyi va faneleke ku yi hlonipha hi mikarhi hinkwayo hikuva loko va tlanga hi yona swi nga endla leswaku vanhu va vanhu va emergency va hatlisa va ya le va foyineriwaka kona kambe va nga kuma leswaku a hi ntiyiso ku ve hi nkarhi wolowo van'wani va ta va va fona va lava ku pfuniwa kambe swa ntiyiso kambe va nga kumi vukorhokeri hi nkarhi naswona ku va va tlanga hi nomboro leyi swi nga endla leswaku loko riqingho ri nghena va va va va va vateki va rona va nga koti ku twisisa leswaku i ra ntiyiso kumbe a hi ra ntiyiso leswi nga endlaka leswaku vukorhokeri byi nga ha vi hi xihatla.

Vachayeri va fanele ku papalata ku chayela va nwile mabyalwa naswona vachayeri va fanele ku tirhisana emagondzweni hikuva timovha ti va ti tele swinene naswona va fanele ku landzelela milawu ya le magondzweni va tlhela va chayela hi rivilo leri pimiweke.

Ina yi kona milawu leyi sirhelelaka vatsoniwa leyi yi va seketelaka swinene no va yimela leswaku vanhu lava va tirhaka na vona va nga tlangi hi vona no va hlekula no va hlawula emintirhweni.

Ndzi nga va kombisa leswaku ku fa swo boha ku fiwa laha misaveni kambe a hi ti hlayiseni hi hanya hi ku landzelela milawu loko ingaku ku na maphilisi lawa hi ma tekaka hi dya swakudya swa leswinene leswaku rihanyo ra hina ri va kahle.

Ina swa pfuna hikuva ti-program leti ti ta dyondzisa na lava nga swi tiveki leswaku vuvabyi bya HIV byi tlulela njhani na leswaku loko byi ku khomile u fanele u hanyisa ku yini na leswaku u nga endlisa ku yini ku va u papalata ku khomiwa hi vuvabyi bya HIV ku tisirhelela eka vuvabyi bya HIV no no tisirhelela ku va u tluleta van'wana vuvabyi bya HIV.

Ina swa laveka ku hlamba hikuva swi nga endleka leswaku i va i khome swin'wanyani hi mavoko kambe i nga swi voni hi matihlo se swa i swa nkoka leswaku endzhaku ko susa magilavhu i hlamba mavoko hi xisibi na sanitizer ku dlaya switsotswana leswi nga va ku kona emavokweni ya wena.

Ndzi nga va hlamusela hi tindlela leti hi endlisaka xiswona ndzi tlhela ndzi va hlamusela timfanelo ta munhu yaloye ndzi tlhela ndzi va nyika vutiyisiseki ndzi tlhela ndzi va nyika na vumbhoni bya leswi ndzi swi vulaka hinkwaswo ku tiyisisa timhaka ta mina.

Nkoka wo va munhu a vula leswaku u na HIV hileswaku u ta papalata ku tluleta munhu loyi a rhandzaka na a rhandzanaka na yena hi vuvabyi bya HIV naswona leswi swi ta endla leswaku munhu loyi a hanya a tshunxekile swinene hikuva murhandziwa wa yena u ta va a n'wi amukerile leswaku u na vuvabyi bya HIV.

Leswi swi pfuna hikuva munhu yaloye va kota ku n'wi endla a twisisa xiyimo xa yena ti-social worker ti tlhela ti kota no n'wi endla leswaku va n'wi hlamusela hi rihanyo na leswi a nga ta hanyisa xiswona ti-social worker ti tlhela ti n'wi swi hlamusela leswaku ku va a hlanganile na xiyimo xexo a swi vuli leswaku hi le makumu ya vutomi naswona ka ha ri na vutomi hambi u karhi u hlangane na swiyimo sweswo.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga tisa vukorhokeri lebyintsongo etindhawini leti vaakatiko va tshamaka eka tona tanihi ti-mobile clinic leswaku vanhu vo tala va nga yi va ya tlimbana eswibedhlele kambe va ya etitliliniki ta le kusuhi naswona Afrika-Dzonga yi fanele ku aka swibedhlele swo ringanela leswi nga ta kota ku hlayisa nhlayo ya vanhu vo tala hi nkarhi wutsongo.

Munhu loyi u fanele ku vhakela ti social worker ivi a lavisisa na tindhawu eka inthaneti laha va tirhaku no lwisana ni ku tirhisa swidzidziharisi a lwisana na tindhawu to tanihi ti-rehab ta le kusuhi ivi a ta kota ku hatla a kuma mpfuno.

Vanhu vo tala va tshemba leswaku ku na mirhi ya ku hunguta ku vilela kambe mina a ndzi tshembi hikuva swi sweswo swi tala ku va swidzidziharisi.

E-e, a ku na ku yelana hikuva vuvabyi bya rihanyo ra miehleketo i vuvabyi kambe ku tirhisa ka swidzidziharisi hi ndlela yo biha a hi vuvabyi ko va leswi munhu a va ka a lo ti langela swona naswona leswi swa hungutaneka kambe vuvabyi bya rihanyo ra miehleketo a swi laphiwi.

Miganga a yi fanelanga ku avanyisa vanhu lava nga talela hi ku vilela naswona miganga yi fanele ku hanya xikan'we na vanhu lava nga ni ku vilela.

Vahlayisi va fanele ku endla leswaku vakhegula na vakhalabye va nwa mimirhi ya vona hi nkarhi lowu vekiweke kumbe hi nkarhi lowu langhiweke hi dokodela minkarhi hinkwayo.

Thekinoloji yi nga pfuna hi ku endla leswi vuriwaka ku tracer kumbe ku tracker laha mirhi yi xotaku kona thekinoloji a yi fanele yi vekiwa kona eswibedhlele leswaku murhi wun'wana na wun'wana lowu humaka va wu sikena ivi wu tshama e system-ini laha swi nga ta endla leswaku loko yi hela swi tikomba eka ssystem leswaku eka xibedhlele xo karhi murhi wo karhi wu herile.

E-e, hikuva muganga wa ka hina i muganga wa matikoxikaya naswona a hi yi tivi mirhi yo leyi mirhi yo hunguta ntshikelelo wa mianakanyo.

I mirhi ya mukhuhlwani hikuva vana va vana vo tala na vaakatiko vo tala va tala ku khoma hi mukhuhlwani naswona leswi swi endla leswaku ku va vanhu vo tala lava endzelaka titliliniki va lava ku pfuniwa hi mirhi ya mukhuhlwani.

Hikuva loko ka ha ri na nkarhi swa hatlisa ende swa olova swinene ku va munhu a nga tshika swidzidziharisi loko yena n'wini a ti a nga se ti nyiketela hi matimba eka ku dzaha swidzidziharisi.

A hi mavabyi hinkwawo lawa ya laphiwaka hi mirhi ya le titliliniki naswona loko titliliniki to tirhisana na tin'anga leswi swi ta endla leswaku mavabyi yo tala ya lapheka na vanhu vo tala va ta hanya swinene.

Nkoka wa kona i ku va leswaku vanhu va le matikoxikaya na vona va ta tshama va hlayisekile swinene rihanyo ra vona na rona ri ta tshama ri ri eka xiyimo xa kahle swinene.

E-e, a ndzi voni titliliniki ta le matikoxikaya ti phakela vukorhokeri bya kahle hikuva titliliniki to tala ta le matikoxikaya ti pfumala switirhisiwa leswi faneleke na mirhi leyi faneleke a yi a yi kona na tindhawu ta kona a ti fanelanga a ti lulamelanga ku va ti nyika vukorhokeri.

Vubihi byo ya eswibedhlele swa mfumo hileswaku wa fika ivi i nga kumi vukorhokeri bya kahle naswona leswinene swo ya eswibedhlele swa mfumo hileswaku a hi hakeli mali naswona swi endla leswaku hi kuma mpfuno mahala ehandle ko hakela.

Hikuva vatswari van'wani a va swi lavi leswaku va languteka tanihi vatswari vo biha eka vana naswona vana van'wani a va swi koti ku va va huma erivaleni emahlweni ka vatswari va vona leswi endlaka leswaku swi nga olovi ku va vatswari va vulavula na vana va vona hi rihanyo ra miehleketo.

Munghana wa mina ndzi nga n'wu byela leswaku a fonela tinomboro kumbe tiqingho ta laha va nyikaka vukorhokeri bya mpfuno wa ntshikelelo wa miehleketo ndzi nga tlhela ndzi n'wi lemukisa leswaku a ya exibedhlele laha a nga ta fika a hlangana na psychologist lava nga ta fika va tshama na yena hansi va n'wi pfuna hi ntshikelelo wa yena wa miehleketo.

Ku nga endliwa leswaku munhu yaloye a nga tikumi a tirhisa swidzidziharisi kumbe ku nwa mabyalwa naswona ni nga endla leswaku munhu yaloye a tshama a ri na munhu wo vulavula na yena munhu wo n'wu seketela leswaku yena a titwa a ri wa nkoka na yena.

Ina, ndzi vona ti ku ri mhaka ya kahle swinene hikuva swin'wanyani kumbe vuvabyi byin'wanyani titliliniki ti nga ka ti nga byi voni kambe byi vona hi tin'anga na vutshunguri byin'wani a byi lavi murhi ya le tliliniki kambe byi lava mirhi ya tin'anga.

A ku na ku hambana exikarhi ka ntsengo wa mirhi ya le phurayivhete na wa mfumo kambe vukorhokeri bya le ka phurayivhete byi le henhla swinene ku tlula bya le ka mfumo hikuva eka phurayivhete a ku talangi kambe eka mfumo ku tele leswi endlaka leswaku vukorhokeri byi va hansi swinene.

Hikuva loko munhu a tshama a karhi a vilela nkarhi wo leha leswi swi nga vanga leswi vuriwaka depression naswona swi nga endla leswaku munhu yaloye a va na ntshikelelo wa miehleketo nkarhi wo leha swinene.

Minongonoko leyi ya vaaki yi nga lemukisa vaaki hi ku tirhisa swidzidziharisi yi tlhela yi lemukisa vaaki hi vubihi bya ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha.

Hikuva makumelo ya yona ya nga va ya durha swinene mirhi yin'wani yi kumeka eka matiko ya le handle naswona ku tisa yona eAfrika-Dzonga ya durha swinene mirhi yin'wani yi nga va yi endliwe hi hi mimirhi yo kala swinene leswi endlaka leswaku na yona yi durha swinene.

Vavabyi lava pfumalaka mitirho va khumbeka hi ntsengo ya mimirhi ya le henhla hikuva loko va fanele va xava mimirhi leyi va faneleke ku va pfuna na kambe yi va yi ri ya mintsengo ya le henhla va hluleka ku yi xava naswona leswi swi endla leswaku va nga hanyi rihanyo ra kahle hi ku pfumaleka ka mimirhi leyi faneleke.

Titliliniki ta le makaya ti fanele ku endla vulavisisi bya mirhi leyi yi hatlaka ku hela naswona va endla leswaku va order mimirhi yo tala yaleyo leyi hatlaku yi hela leyi vaakatiko va yi tirhisaka swinene.

Ku dya swakudya leswi lulameke swakudya swo hava mafurha swakudya swo balansa swi nga endla leswaku miri wa munhu wu tshama wu hlayisekile swinene swi nga hunguta na mavabyi eka munhu.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku hava murhi wa xintu lowu tshungulaka vuvabyi byo fana na HIV vuvabyi bya HIV a byi tshunguleki naswona bya hungutaneka kumbe bya hlayisiwa hi ku teka maphilisi ya kona etitliliniki ta le kusuhi.

Swihinga leswi sivelaka vanhu ku lava mpfuno eka timhaka ta rihanyo ra miehleketo hileswaku va chava ku avanyisiwa naswona a va va chava leswaku laha va nga ta kombela kona ku pfuneka va nga tshika va va hlekula va tlhela va va hleka va nga va voni tanihi vanhu lava hanyeke kahle.